Metshameko e e leng gore e re akaretsa rotlhe, jaaka metshameko ya bolo kgotsa ya mmino, re a bina rotlhe re le ba lelapa. Di-game-e tse e leng gore re ka tshameka rotlhe, ra tshameka bolo rotlhe, ra tshameka bolotloa rotlhe, ra tshameka morabaraba, e re ira gore re gopole gore mang o rata eng, mang ga a rate eng. And e re ira gore e nne le kopano, re utlwane, re kgone go bona makowa a rona, re kgone go itse gore mang o tshwengwa ke eng. Ke nako ya gore re itumele rotlhe, go se nne le o e leng gore o shebile founu kgotsa o lebeletse se.

Metshameko e botlhokwa mo bašweng ba rona gore ba ithute go itse gore ga e se fela mo dibukeng, mo e leng gore o ka nna botlhale teng. O fitlhela e le gore ga o kgone ko dibukeng mme o kgona ka diatla tsa gago, o kgona ka maoto a gago. Ke go bontsha bokgoni ba gago le go leka gore bontsha gore le ka dirisana mmogo jang. Go tshwana le di-game tse e leng gore di tlhoka gore le bapale jaaka setlhopha, le gore le buisane, le itse gore mang o rata eng, mang o tla ke kakanyo efeng, e e leng gore e ka thusa gore le win-e mo motshamekong eo.

Ke motshameko wa bolo ya dinao, mo e leng gore ke ile ka lemala leoto ka ragiwa ke mongwe wa baithuti ba ne re tshameka le bone, e leng gore ke ile ka tshoga gore ga e le gore ene e le injury e kgolo ka be ka se sebaka ke tlhokile go tsamaya, ke sa kgone le go tsamaya. So ke dilo tse e leng gore di ile di a ntshosa, di dira gore ke sa tlhole ke e rata go le go kalo jaaka ne ke e rata ga ke simolola.

Dikgaisano tse ke kileng ka di tsenela mo motshamekong ke ya bolotloa, re ne ra tsamaya ka sekolo ra ya go tshameka le sekolo se sengwe, mo e leng gore re ile ra falola bana ba sekolo seo, ra ba gaisa ka dipholo tse di godimo go tsa bone. Go ne go le monate, re lebeletswe ke bana ba bangwe ka sekolo sa rona ba re etletsa. Re tshotse leeto go ya le go boa, go le monate, re tla re itumeletse phalolo e re tlileng ka yone go tswa sekolong seo. Go ile ga nthuta gore go botlhokwa gore re ithute ka tsa metshameko.

Ke nagana gore go ya fela ka lesego la gago, gore ga o tshameka a o ka wa falola mo selong se o tshamekang , especially dikarata le ya diboto. O fitlhela motho a e kgona le ge e le gore o simolotse ka noto e e kwa tlase. Go ya ka botlhale ba go tlhaloganya gore o dirisa di-skill-e tse feng go fenya motshameko o.

Tenese ya diatla o tshamekiwa mo botong e nyenyane. O tshamekiwa fela jaaka go tshamekiwa tenese kwa lebaleng le legolo, mme o tshamekiwa ke batshameki ba le babedi, o mongwe ka letlhakoreng le lengwe, o mongwe ka letlhakoreng le lengwe. Fela jaaka go tshamekiwa tenese, o tshamekiwa jalo ka diboto tse dinyenyane.